Ithemba lami lokuqala nje ukuthi ikhawunti kumele iphathwe kanjani ngiyacabanga nje, iwona lo wami umbono nje wokuqala ukuthi sithole umuntu onolwazi. Onolwazi kwezamabhizinisi ongakwazi ukuthi asibonise, ukuze sikwazi ukuthi njalo njalo sikwazi ukuthi sigcine siphumile nesinqumo esisodwa esizosisebenzela futhi sobabili.

Eyi, ngimane nje ngadideka, kwamnyama amehlo, angangazi ukuthi ngiphendule kuphi, ngenxa yamagama abukhuni engingawazi nokuthi aqonde ukuthini. Ilapho-ke engibe sengifuna khona usizo.

Ingqondo yami inokuthula okukhulu ngoba ngiyazi ukuthi umndeni wami noma sengidlulile emhlabeni uzosala uvikelelekile, udla, ngeke uze ulambe. Bazokwazi nje ukuthi banakekele izidingo zabo noma sengingasekho emhlabeni.

Ewe ngike ngabheka, ukuthi zihluka kanjani konke amabhange ahlukene, koda eligqame kakhulu ileli engilisebenzisayo ibhanki, engilisebenzisa manje, ngoba izimali ezikhokhwa khona nyaka yonke, zincane, kanti nenzuzo kanti inzuzo ekhona inkulu.

Ngicabanga ukuthi kulungile amabhange ukuthi akhokhise izimali ezikhungweni ze-overdraft yomuntu siqu, ngoba nawo amabhange aqhuba ibhizinisi. Kumele nawo ebe nenzuzo azuze, ngemisebenzi ngokuthi thina siyawasebenzisa. Nawo kumele azuze nathi kumele sikukhokhele ukuwasebenzisa. Angikuboni kuyinto eyinkinga ngibona ukuthi kulungile.

Ngingamudalela i-akhawunti yeselula, ngoba kwiselula, wenza yonke into ofuna ukuyenza ngaleso sikhathi la okhona. Akudingakali ukukuthi uze uye ebhange ukuze uthole usizo uyaluthola nje usizo ngeselula yakho uyiphethe ngaleso sikhathi esandleni.

Ngizizwa ngikhululekile kakhulu ngaphakathi emoyeni kimi ngokuthumelela imali ngokushesha kumaselula, futhi imali uma uyithumelela kumaselula ifika ngaleso sikhathi, noma ngabe umuntu usesimeni esiphuthumayo uyayithola nje ngokushesha. Akudingakali ukuthi uze uhambe uye emabhange phakathi ngoba nakhu uthi ufuna ukuthumelela imali. Indlela nje le yokuthumelela imali ngeselula, indlela enhle kakhulu.

Yebo, ngicabanga ukuthi kunezinyathelo zokuphepha ezanele ezikhona ezinkundleni zezimali zamaselula ukuvimbela ukukhwabanisa. Yebo, zanele iy'nyathelo zokuphepha ziphephile, futhi ziyasanelisa, ngoba ukukhwabanisa okwenzekalayo kuze kwenzeke ngoba umuntu esekukhombe ngesikhali ukuthi uzenzele wena. Kuhle nje ngalokho ukuthi imali indlela yokukuthumelela imali, indlela okwazi ukuthi uzenzele wena.

Eyi zingikhathaza kakhulu, ngoba okusho ukuthi, le mali esuka ephaketheni okumele ikhuphuke kanti yona iphrimiyamu le engangiyikhethile, ngangikhethele ukuthi izokwazi ukuthi okusuka ephaketheni lami kwanele kuyona. Uma ngabe sezizokwanda, kusho ukuthi kwanda nemali. Kuyangidumaza lokhu ngoba into engingeke ngize ngisakwazi ukuthi ngiqhubeke ngimelane nayo.

Ngikhungatheke kakhulu, okusho kona ukuthi angikwazanga ukuqhubeka or angikwazanga ukunika abantu, ukukunika amakhasimende ami isevisi eyanele or isevisi abayidingayo, koda ngijabule kakhulu ngokuvala ikhawunti yami, ngoba ngikwazile ukuthi ngakwazi ukuthi iphupho lami ngilifeze. Ngangayekelela, ngangalilahla ithawula, noma kungahambanga kwaze kwaba isiphetho.

Indlela enginquma ngayo ukuthi, iyiphi inkundla yemali yeselula engingayisebenzisa uma ngidlulisela imali? Ngibheka ibhange engilisebenzisayo ukuthi iliphi elinezinkokhelo eziphansi, zokudlulisela imali. Iyona ndlela nje leyo engiyisebenzisa ngayo.